Ngabonga kakhulu ngenxa yokuthi bakwazi ukuthi bengiboleke imali leya engangiyidinga ukuze ngikwazi ukuthi ngithathe umndeni wami wonke ngiwufake esibhedlela ngoba benezifo ezingalapheki.

Lokho kungasithinta kabi isimo sakho sokubhalisa ngenxa yokuthi lokhu akumele bekwenze uma, uma kungathiwa kusekhona imali ekhona ekhadini lakho.

Lokho-ke sekuyodibana nokuthi umisa kanjani ezintweni ekumele uzenze nalezo ekumele uzigwemile mawuqhathanisa lezi zimo zombili zokulapha amadimoni.

Lokhu kwake kwangithusa kakhulu ngenxa yokuthi la maphrimiyamu ngiwakhokhela kahle ngesikhathi, zonke izinsuku futhi imali yakhona ayikaze yashoda. Lokhu-ke kuyangimangaza futhi kuyangithusa, kungenza ukuthi ngingabi naso isiqiniseko.

Kade ngingamutshela ukuthi aqaphele kakhulu ngoba ezinye izindawo zemali zinokuthi abantu kade bengamubamba inkunzi, bangaluthathi lokhu okungase kube ikona okuphethe imali yakhe.

Lesi simo singenza ukuthi ngibe nokukhulu ukunyanya impela emoyeni wami ngenxa yokuthi sasihlezi siwukhokhela ngenyanga umasingcwabisane, ingashodi nhlobo imali kodwa isinqumo mase singakimi sokuthi angifuni.

Into okumele ube nayo kulo msebenzi ukuthi kumele ube nokukhulu ukuzethemba nokungatatazeli nokwehlisa umoya, ube nesineke ngenxa yokuthi izinto ngesinye isikhathi kumele ukuphinde kashumi ukuze ilunge kayi.

Ngiyaxolisa kakhulu mngani ukuba lokhu kwenzeke kuwe, kubi ngempela lokho okwehlele wena nomndeni wakho kodwa into esingazama ukuyenza ukuthi nathi njengomndeni wethu sisize lapho esingakwazi ukusiza khona, ngawo wonke amandla ethu.

Into engingayenza ukuthi ngizame ukuthi ngisebenze kakhulu ngoba sengilapha, ngizame ukuthi yonke into engiyenzayo ngiyenza kahle, ngigcine umsebenzi ongikhokhele khona ngizokwazi ukuthi ngiyithole yona le medical aid.

Ukubolekisana ngemali encane lokho akulikhulisi ibhizinisi kodwa nakho kuyiyo ezinye izindlela zokukhulisa ibhizinisi, so into engenzeka ukuthi bekwazi ukuthi benze lokho bekwenzela ukuze likhule ibhizinisi.

Indlela ebengingamufakela ngayo ukuthi ngiyifake eposini noma ngithole umuntu ongakwazi ukuthi angiphathisele yona, ekwazi ukufika kuye kahle, umuntu engimuthembayo noma umuntu oseduze emndenini.

Le ndlela iwusizo lwezimali, iwusizo ngenxa yokuthi iyakwazi ukuthi umuntu simnike isikhathi noma sinike isikhathi esanele ukuthi akwazi ukukhokha le mali ekumele ayikhokhe.

Into ebengingayenza kade indlela yokumphathisa ngenxa yokuthi iyona indlela ekahle lena yokuthi athole imali yakhe, enyeyezindlela sezingaba zibiza enye imali engeke sikwazi ukuthi sibe nayo.

Into ongangayenza ukuthi usho kwibhange lakho ukuthi uzokwazi ukukhokha le mali engaka, ngesikhathi esingaka bese uyabatshela ukuthi uyayiaplayela, uyifake i-overdraft ukuze makungathiwa ziyavela izinkinga endleleni, ungazitholi wena usugixele phakathi kwazo.

Lezi zindlela ziqhathanisiwe ngenxa yokuthi i-overdraft-i iyakusiza ukuthi uthole iyikweletu, uqhubeke wenze lento okade uyenza ngemali kodwa lezi ezinye izindlela azikuvumeli ukuba wenze njalo noma zenze njalo kodwa isikhathi sisuke sisincane kakhulu.

Lokhu kungenzeka makungathiwa sekukhona ama-hackers, labo abantshontsha imali yakho, sebekwazile ukuthi bengene bayintshontshe imali yakho noma besebenzise ibhange lakho lapho bazosusa khona imali lapho beyisusa khona, beyifake ebhangini lakho bese beyifaka kwenye indawo la kumele bafuna iye khona.

Yebo, indlela yemali ephathwayo ngake ngayisebenzisa, ngidinga ukufakela ugogo imali yami, ohlala emakhaya. kodwa-ke, ngayiyenza le ndlela, hhayi, yaphumelela ngenxa yokuthi umuntu engangimuphathisile kwakuwumuntu oseduze nasekhaya.